Ke rata ho ke ja bohobe e be ke bo ke bo ja ka nama ya kgoho. Hobane e ba e pheha le moroho o mong o monate o tlo nketsa hore ke je dijo tse monate haholo. Ke utlwe ke nyakalletse ebile ke thabile letshehare ka ofela.

Bohlokwa ba hore re baballe puo ya rona ke hore re kgone ho represent a setso sa habo rona. Mme ho bohlokwa haholo ho baballa puo ya rona. Hobane le baholo-holo kgale ntse ba e baballetse puo ena ya rona. Mme e tlanne e dule e le ka hodimo ho dilemo ho ya ho ile.

Ngwana ha a hlaile, o tlameha hore a ipitse ho ya ka setso sa ntate. Hobane ntate e tla be e le yena a nyetseng mme. Mme e tla be e le yena hlooho ya lelapa. Ke yena a tlamehileng ho etsa seo se etsahale. Ntle le ntate, hobane hona le bana ba bang ba hana jwale ba hlahang ba dula le bo mme fela bo ntate ba bona ba ba sile. Ha e le jwalo, ngwana o tla tlameha hore a ipitse ka setso sa mme wa hae. Hobane ho tlabe ho sena se seng seo ka se etsang hobane o tla ba dula le mme wa hae fela.

Ho sebetsa le ho etsa setswalle le mefuta e fapaneng ya merabe motseng. Ho bohlokwa hobane ho haha kutlwano le hlompho. Ho eketsa tsebo le kutlwisiso, ho sebetsa mmoho ka katleho, ho fokotsa kgethollo le lehloyo. Ho ruta bana mekgwa e metle. Qetello, bohlokwa ba ho sebetsa le merabe e fapaneng ke ho aha setjhaba se momahaneng, se nang le kutlwano le katleho bakeng sa bohle.

Ee, ke kile ka ja sehwapa se entsweng hae. Mme ke se ratile haholo. Sehwapa sa lapeng se hlabosang hobane se phehwa ka lerato le tlhokomelo. Senang se senang dintho tse bolokang dijo. Se nkga monate ebile se le fresh. Le ha sehwapa sa lebenkeleng se ka ba bonolo ho se fumana. Sehwapa sa hae ke sona se monate haholo hobane se etsa hore motho a hopole lapeng. Tatso ya nnete, le botswalle ba malapeng.

Ee, ke tla ba tshehetsa le ho bina mmoho le bona. Ho kuruetswa ke moetlo wa bohlokwa wa Sesotho o bontshang kamohelo ya ngwana bophelong. Ke nako ya thabo, kutlwano le ho matlafatsa kamano ya lelapa le setjhaba. Ka hona ho ba teng le ho bina ke pontsho ya tlotlo, tshehetso le ho ikopanya.

Hela mokgotsi ke sa tswa ho thula moketeng wa lenyalo la motswala wa ka wa setso. Mme ruri ho bile monate o makatsang. Dijo di bile ngata. Ho bile le nama ya kgomo, papa, chakalaka le dinko tsa setso tse monate haholo. Batho ba ne ba apere diaparo tse ntle tsa setso di nyobonyobo le meqha meqhatatso e mme mentle. Ho bile le thabo, ho bina le ho tjeka. Batho ba thabile haholo. Ha o ne o ka be o le teng. Ke kopa re kopane ka pele ke o phethele tsohle ka botlalo.

Ee, ke nahana hore ho kena kereke ho molemo. Mabaka a ka ke ana, ho matlafatsa tumelo, ho kopanela ho kopanela le ba bang. Thuto ya bophelo bo molemo, kgotso le tshepo. Ka hona ho kena kereke ho o thusa ho hola moyeng. Le ho phela bophelo bo nang le morero.